Khale a wu tshunela eka homu kahle leswaku u nga yi chavisi ivi u hlamba mavoko ma wena hi mati mo basa u hlambisa na mavele ma homu hi mati mo basa leswaku masi ma ta huma ma basile ivi u teka xindhichana kumbe bakiti u ri u ri veka lahaya u sungula ku kama masi eka mavele mahomu hi rin'werin'we kutani loko u heta ka lerin'wani u ya ka lerin'wani.

U sungula u virisa mati kutani loko mati ma virile u chela a bakitini kumbe endzeni ka xindhichana ivi u chela huku liya endzeni ka mati malamo u yi tshika nkarhinyana endzhaku ka nkarhi nyana u yi teka u yi humesa yi ta va se yi yi hluvekile kutani wena u ta sala u hluva la yo yo ka yi nga hluvengakiku kona.

Masi ma tiyisa miri ma tlhela ma ku nyika na matimba masi ma ma tlhela ma ma endla vana ku va kula kahle va hatlisa no hola ma tlhela ma tiyisa ma vona.

Ina i ntiyiso khale homu loko va lava va yi dlaya a va sungula va langa homu leyi faneleke ku dlayiwa ivi va kuma ndhawu laha va nga ta yi dlayela kona.

Swi endliwa hi vakokwani kumbe vo papa naswona swi kombisa leswaku munhu waloye wa hloniphiwa swi kombisa nhlonipho.

Mavoya a ma dyiwi naswona ku susa mavoya swi le ka ndhavuko wa hina hikuva mavoya lamaya van'wani va endla mabaji hi mona van'wani va va ma mbala emavokweni swi ya hi ndhavuko ya munhu kambe ku susa mavoya swi i swa nkoka ngopfu hikuva mavoya a ma dyiwi ku dyiwa nyama ntsena.

Ya endla leswaku swi hatlisa swi kula naswona swi kula kahle swi nga hatlisi swi fa.

Byi endla ku misava yi tshama yi ri misava leyi faneleke leyi fanelaka ku va ku byariwa eka yona swi endla leswaku misava liya yi tshama yi ri karhi yi humesa swimilani swa kahle swimilani leswi dyekaku swimilani swa rihanyo ra kahle.

Ndzi nga tirhisa manyoro lama endliweke ekaya hikuva la manyoro lama endliweke ekaya swa olova ku ma kuma naswona ndzi nga ma endla mina hi wexe ndzi nga famba ndzi ri karhi ndzi rhwalela vulongo vulongo na byona bya pfuna ku endla swimilana swi kula kahle futhi i manyoro ma kahle vanhu vo tala emakaya va tirhisa mona va tirhisa byona vulongo ku endla manyoro.

Va nga famba va ri karhi va ku va rhwalela vulongo bya homu emakaya ku na tihomu to tala futhi ku kuma vulongo i swilo swo olova ngopfu va nga famba va ri karhi va rhwalela byona vulongo ivi va loko va heta ku byi rhwalela va famba va ya byi chela laha va va lavaku ku misava yi va kahle futhi vulongo i manyoro ma kahle.

Ndzi nga ka ndzi nga titwi kahle hikuva ku na vanhu van'wani va ma tirhisaka manyoro ma tikhemikhali na mina ku nga fika nkarhi lowu ndzi fanelaka ndzi ma tirhisa hambileswi ndzi nga tolovela ku tirhisa manyoro lama ndzi ma ndzi ti endlelaka mona ekaya.

Ti pfuna hi ku ti dlaya switsongwatsongwana leswi a swi ta dlaya swibyariwa swa vona se tikhemikhali letiya ti dlaya switsongwatsongwana leswiya swi nga se za swi dlaya swibyariwa swa vona.

Tikhemikhali letiwani ti nga dlaya na swimilana swa wena hikuva tikhemikhali ta kona a ti fani futhi van'wani va nga va nga va nga ku xavisela tikhemikhali to ka ti nga ri tona ivi ti ti ku dlayela swimilana swa wena ivi ti ku ti onha na mbangu.

Mbangu wa hina i xi xa nkoka ngopfu van'wamapurasi lava tirhisaka tikhemikhali ndzi nga va byela leswaku a va ti hunguti hikuva mbangu i xilexi hinkwenu tanihi vanhu hi faneleke hi xi hlayisa hikuva loko swo onhaka ku ta onhaka swilo swo tala ku ta onhaka na swimilani swa vona van'wapurasi.

Swimilani swa vona swi nga swi nga fa futhi na misava ya vona yi nga ka yi nga vi misava ya kahle yi ta humesa swimilana swo ka swi nga ri swa kahle.

Swi endla tikhemikhali ti endla ku ku ku hisa ngopfu eka mbangu futhi swi onha na mbangu leswi nga ta endla ku na swimilani swa swa vona swi fa.

Ndzi nga tirhisa swithombe swithombe leswi nga na tikhemikhali leswi swithombe leswi kombisaka tikhemikhali ti kha ti tirhisiwa swithombe leswi kombisaka tikhemikhali loko se ti hlangane na mati na loko swifuwo ti swi dyile.

Swi ta endla leswaku swakudya swa vona swi va swakudya leswinene swa rihanyo lerinene futhi swakudya swa kona minxavo ya kona yi ta va yi ri minxavo ya le hansi hikuva van'wamapurasi va ta va va ri karhi va ti tirhisela manyoro ya vona lama va nga ti endlela vona a kaya leswi vulaku ku va nge tirhisi mali yo tala ku kuma ku ku kuma kumbe ku endla manyoro.

I ku tikhemikhali ti endla leswaku swilo leswi va swi rimaka swi kula kahle swi kula swi ri na rihanyo lerinene kutani na loko swi ya dyiwa hi munhu na yena a va na rihanyo lerinene tikhemikhali ti endla leswaku futhi na misava yi va yi yi ri misava ya kahle ti endla na leswaku switsongo ti dlaya na switsongwatsongwana leswi va ka kona eka misava leyi mi rimaka ka yona.

Ina ndzi nga ti tirhisa tikhemikhali ti endla na na na na swilo leswi u nga swi byala ku swi kula kahle ti endla no swi swi nona swi va leswinene futhi tikhemikhali ti dlaya na switsongwatsongwana leswi va ku kona eka swimilana swa wena.

Xewani. Namuntlha ndzi mi tivisa hi ta purasi ra hina, purasi ra hina leri vitaniwaka The Clevers Farm. Laha purasi ra hina hi ku tisela vinyo leri vuyaka eka tidiriva ta hina leto nandziha ngopfu to tshuka. Vinyo lowu hi ku tisela wona u kuma emaxopeni hinkwawo lama nga kona laha Afrika-Dzonga. Tanani mi ta xava vinyo ra hina.

Mina xo sungula ndzi nga byala timanga, hikuva timanga ndzi ti rhandza ngopfu naswona ku na vanhu lava ti rhandzaka ngopfu naswona timanga ti mila kahle eka ndhawu leyi ku nga na misava ni maxelo ya kahle. Futhi ndzi nga tlhela ndzi byala na misinya ya makanyi, hikuva makanyi masiku lama ma endla swilo swo tala. Futhi ku na festival-a leyi va ka kona endhawini ya le Giyani. Futhi vukanyi i i i hi byi rhandza ngopfu tanihi na hi ri vaTsonga.

Ndzi nga byala xaka lowu vitaniwaka Valencia hikuva wu kumeka ngopfu etindhawini ta hala ta le Mozambique na hala Afrika-Dzonga. Futhi wu kula kahle eka misava leyi nga kahle na maxelo ya kahle, futhi ti nga byariwa kun'wana na kun'wana.

Mina xo sungula lexi ndzi nga xi endlaka, i ku sungula ndzi vitana vanhu lavo borha mati, vi va fika va langutisa va lavisisa futhi va lavisisa no ku nga borheka mati. Loko ku ri ku nga borheka mati, swi antswa ndzi borha mati tihomu ta mina ti ta kula kahle ti hamba ti nwa mati lama mo borhiwa. Hikuva loko ndzo ndzi ta xava mati, ndzi ta xava mati ku fikela rini? Se swi antswa ndzi ndzi borha mati. Eya se leswi vulaka ku ndzi nga borha mati ku tihomu ta mina yi kula kahle.

Ku tlhavela swifuwo swa yena a swi ta n'wi pfuna na le ka mavabyi, a swi ta endla ku swifuwo swa yena swi nga vabyi ngopfu na swona swi nga khomikhomi hi mavabyi. Futhi a swi ta endla leswaku swifuwo swa yena swi sirheleka, swi sirheleleka eka swilo swo tala.

Xo sungula a ndzi ta va vitana vanhu va HPCA lava va tirhaka ngopfu hi swiharhi. Ndzi va byela ndzi va hlamusela ku ndzi na vuvabyi lebyi tlulelaka epurasini ra mina, ivi a va ta ndzi pfuna ku kuma vuvabyi lebyiwani ku i ncini. Futhi a ndzi ta va kombela ku va tlhavela swiharhi swa mina ku swi sirheleleka eka vuvabyi lebyi, futhi va tlhela va swi vhakisina ku swi nga ha koti ku kuma vuvabyi lebyi.

Xo sungula u fanele u kuma ndhawu laha u nga ta sengela kona masi ma wena, u fika u fasa homu ku yi yima endhawini yin'we. Loko u heta u basisa mavoko ma wena, kutani u basisa na homu. Ivi u sungula ku senga masi ka homu eveleni ra homu hi hi rin'werin'we. Loko u heta hala u ya hala, ivi na na na masi walamo u nga se za u ma senga, u fanele u basisa homu hikuva homu yi na yi na voya lebyi byi nga ta nghena emasin'wini. Se loko u nga yi basisiwangi voya byi ta nghena emasini. Hikokwalaho u fanele u sungula u yi ba basisa na homu kutani u basisa na mavoko ma wena. U sengela eka bakiti kumbe bawele leyi nga basa futhi.

Ndzi tshame ndzi vona munhu a ri karhi a senga masi. Xo sungula leswi a leswi a nga swi endla i ku kuma ndhawu leyi a a nga a ta sengela eka yona. Ivi a kuma na lexi a nga ta sengela masi ma va ma karhi ma nghena eka xona. Lexi u sengelaka eka xona xi fanele xi va xi basile, kutani u fanele u nga se za u senga masi u fanele u sungula u basisa mavoko ma wena, u basisa na na xifuwo lexi u sengaka masi ma xona, ivi u sungula ku senga masi. Naswona u fanele u senga hi vutlhari hikuva swifuwo swi na mavoya lama ma nga ta nghena emasini, hikokwalaho u fanele u swi basisa ku sungula u nga se senga masi.

Ntsengo wa mali leyi va yi hakelaka wu nga tlakuka hikuva ku ku hluva huku i ntirho. Naswona ndzi ta va ndzi va hunguterile ntirho wa vona lowu va fanele va wu endla hikuva huku va ta yi xava yi hluviwile. Naswona mina ndzi xavisa tihuku leti to ka ti nga hluviwangiki.

Xo sungula loko mbewu yi nga kamberiwangi u nga kuma ku mbewu yeleyo a yi kahle, futhi a hi yona. Yi nga onha na swimilana. Futhi yi nga endla ku ximilana lexi u nga xi byala xi nga humi kumbe xi nga kuli. Mbewu yi fanele yi kamberiwa hikuva u fanele u swi tiva ku i mbewu ya ya njhani ya ximilana xa njhani, futhi u fanele u yi byalela eka ndhawu ya njhani. Futhi na mati ma kona ma fanele ma va njhani.

Xo sungula ndzi nga ku i ku hlayisa mbangu. Naswona xin'wana i ku hlayisa misava leswi endlaku ku misava yi nga hatlisi yi hela matimba. Leswi endlaku ku loko yi ri misava yi ri na matimba, swimilana swi kula kahle swi hatlisa no kula, futhi swi kula ngopfu.

Xo sungula hi fanele ku dyondzisa vanhu hi ku cinca ka maxelo, va swi tiva futhi va tlhela va swi twisisa ku ku cinca ka maxelo i ncini, futhi swi vangiwa hi yini. Ku cinca ka maxelo swi vangiwa ko tala hi swilo leswi hina vanhu hi swi endlaka. Ku nga va ku ri ku hisa, kumbe na ku tirhisa timovha to tala leti lavaka mafurha. Futhi mafurha hi wona laman'wani ma ma endlaku ku leswaku ku va na ku cinca ka maxelo, hikuva ma va ma ri karhi ma onha, ma hi onhela atmosphere ya hina. Se hi fanele hi endla swilo swa kahle leswi nga ta endla leswaku ku nga vi na ku cinca ka maxelo, hi cinca ku endla ka hina.

Xo sungula ndzi nga ku a va tirhi ehansi ka swipimelo swa kahle, hikuva vathori kumbe van'wamapurasi a va ha ti landzeleli timfanelo ta vatirhi va le mapurasini. Ngopfungopfu leswi endlekaka laha Afrika-Dzonga. Laha Afrika-Dzonga van'wamapurasi se va thola ngopfu vanhu va le handle, hikuva va swi tiva ku vanhu va le handle va amukela ntsengo wun'wana na wun'wana. Naswona munhu wa wo wo tswariwa laha Afrika-Dzonga wa ti tiva timfanelo ta yena, no u fanele a kuma mali muni hi siku.